Xa unomntwana oneminyaka elishumi into yokuqala xa ufika kokwenu ufika ukhulule iyunifomu uyibeke kakuhle, utye. Xa ugqiba kutya uhlambe eso sitya bewutyela kuso. Emva koko ujonge imisebenzi yesikolo oyinikiweyo, kufana njengomsebenzi wasekhaya. Uqale wenze wona, emva koko uthi ukufundafunda ezo ndawo, esawugqiba ke ngoku uhambe uyodlala nabahlobo bakho. Kodwa into yokuqala funeka uqale ngezinto zesikolo kuqala phambi kokuba uyodlala.

Abantwana basekhaya ndingathanda uba uba ngaba ukhona othanda umculo angene emculweni, uba ngaba kukhona othanda ukubaleka angene kwiimbaleki, uba ngaba kukhona othanda ibhola ekhatywayo angene kwibhola ekhatywayo, kuxhomekeka uba umntana uthanda esiphi. Abanye asikwazi ukubakhethela, uzawuthi uyamkhethela umntwana kanti akathandi esi umkhethele sona or umkhethele wona umdlalo.

Iinto endinokuzenza ndingaqale nditshintshe u-goalkeeper ndibuye nditshintshe abadlali phaa naphaa, abadlali indlela abadlala ngayo. Phaa ngasezipalini ndifune abadlali engathi bayakwazi ukuvala kunye nokudifenda.

Kungokuba abanye abantu bathi igadi iyaphilisa, futhi uyakwazi ukuthetha nezityalo zakho, izityalo zakho ziyakwazi ukukumamela futhi zikhule kakuhle. Yindlela onokwazi , yindlela onosebenza ngayo. Ingqondo yakho iyaphila xa ifika phaa egadini, abanye abantu baye batsho. Ingqondo yakho iyaphila kunye nomzimba wakho. Kunezinye izinto nje ezinintsi ezikwenza uba uwenze igadi, nokuseyiva imali, kuyanceda.

Benziwa lula abantu xa bedibana ngokomdlalo, ngoba sonke kuzawube kumnandi phaa sidibene sisonke sincokola, sihleka. So ubuhlobo benziwa lula xa sidibana nangemidlalo. Kwabanye abantu kuba lula kodwa nothi , kodwa hayi wonke umntu.

Mna bendingakhetha umdlalo weembaleki, abantu babaleke. Ngoba iyanceda kakhulu emzimbeni, iyanceda kakhulu engqondweni, umzimba lo uyaluleka, ingqondo itsho ivuleke. Yonke into esengqondweni engalunganga iyakwazi ukuphuma xa ubaleka, yonke into engakuphathanga kakuhle iyakwazi ukuphuma xa ubaleka. Bendizawukhetha mna ukubaleka.

Mna xa kuphuma isikolo bendingashiyeka eklasini ndiqale ndenze loo msebenzi wesikolo noba ndiwenze ndaphela phakathi nendawo, kwenzele xa ndifika endlini kuzawuba ngcono. Ndifike sendigqibezela emva koko ndiqale ezi ekuthiwa mandizenze ekhaya. Okanye ndicele utitshala andincedise kwalapha esikolweni, xa kuphuma isikolo kodwa.

Umntwana nomntwana kanti uyonwaba xa ebona umzali wakhe ezombukela babe beyodlala kuloo ndawo. Uyonwaba, wonwaba kakhulu futhi naye laa nto iyamkhuthaza, imbonisa uthando, uyabona uba uyathandwa ngumamakhe. Noba abawinanga kodwa uba ube khona njengomzali ukhuthaze umntana wakho, ngoba abanye abantwana kaloku asoze baphumelele ngokwencwadi but ke ngokwemidlalo bazawuya kude. Umbonise uthando umntana wakho, iba yinto entle kakhulu leyo.

Ikhona inzuzo ekwenzeni izinto ozithandayo ngoba into xa uyithanda uye uphele uphumelela, noba uyiqale kancinci uye uphele uphumelela. Futhi into xa uyenza ngothando kuba ngcono kunoba uthi wenzela imali, umzekelo. But into xa uyenza ngothando nayo iba lula ngoba uyayithanda isuka entliziyweni yakho, yinto oyithandayo, futhi loo nto iye ikuncede ezintweni ezininzi.